NginguSibongile. Izinambuzane ezivamise ukumosha izinto isifo yingalala. Into ongayiqeda ngazo ukuthi kwamele kuthelwe imithi kuzokhona ukufa konke nezinambuzane.

Ulwazi engingabona lungcono abangandlulisela kulo ulusha, ulwazi lokulima ummbila kanye nezithelo. Into engenza ukuthi kube njalo engaba wusizo kakhulu ukuthi noma kuphela amathuba omsebenzi. Bakhone nabo ukuthi umuntu akhone ukuzilimela abe nensimu yakhe.

Izinhlobo ze-hydroponic i-deep water culture, i-drip system, isetshenziselwa ukukhulisa izitshalo. Ububi be-hydrophonic izingozi zamanzi kanye nogesi kuyabiza. Ubuhle yehlisa izifo zezitshalo ukulawula .

Inselelo umndimi abhekana nayo, inselelo yamanzi, nenselelo yelanga.

Ukunciphisa izinambuzane usebenzisa umuthi wezitshalo ekusizeni ukuwohloka komhlabathi. Ukusebenzisa umanyolo ukuthi umhlabathi ungawohlokeli ngaphakathi.

Ngoba ugesi uyabiza, ubiza kakhulu. Ngingazama kusebenzisa i-generator ukuthi kuzokhona ukwenzeka lento engifuna kuyenza ukuthi ngikhone ukutshala.

Iqhaza abangalibamba abalimi abasafufuza abasemakhaya. Into yokuqala kungamele babambisane ngawo wonke umsebenzi abawenzayo. Umuntu angenzi yedwa. Uthi kuzokhona ukuthi kuthuthukiswe umnotho wasendaweni zasemakhaya.

Izindlela engisebenza ngazo engenza ngazo ukukhuliswa kwezitshalo, nokuhlukana noma ukuhambisana nendlela zendabuko. Ngingaba khona la engihambisana nayo ngokutshala ngezinkomo koda ngisebenzise umanyolo. Ukuthi izitshalo zikhone ukukhula ngendlela.

Mina Sibongile, ngokubona kwami, ngempela izikhukhula ziwenzile umonakalo. Zinomthelela omkhulu emasimini ngoba akukhonanga ukuvunwa kulo nyaka. Yonke into ivele nje yashabalala njengoba kungavunwanga, kube yindlala yodwa. Abantu babulawe indlala ngoba amasimu amanzi.

Mina Sibongile, ngiyavumelana impela nokuthi imvula ibe khona. Ine kuthi kuzokhona ukukhula izitshalo lezi engizitshalile. Koda masekwenzeka kuthi ngesikhathi ngisatshalile bese liyashintsha. Indlela mina engingenza ngayo ngingaba namanethi, ukuthi noma lishintsha kungamosheki izitshalo, zingamoshwa yimvula.

Sibongile, into engiyibona izinyathelo ezihlelekile ekuguquleni imifino. Ukube imikhiqizo noma ukuguqula okunye ummbila.

Ngibona mina kuzokwenzakala into enhle, ukunweba umoba nakwezinye izindawo. Nomphakathi nawo ungajabula kakhulu ngesenzo esingasenza ngoba vele kwamele senze into okuzothi nomphakathi nawo uzuza.

Mina Sibongile, izinsiza engizicabangayo nezinhlelo engibona ukuthi zinganceda. Ukuthi kungakhiwa noma into engathi ivulandi ukuthi noma kwenzeka isimo sezulu sishintsha. Sishintsha ngendlela esingayithandi sibe sazi ukuthi, hhayi yonke into .

Umbono wami ngibona ukuthi kumele sihlale sinesfutho sokuthi sikhone ukufutha izintuthwane engadini. Ukuthi nezitshalo zethu zizokhona ukumila kahle zingamoshwa yizintuthwane.

Mina Sibongile, uhlelo lwami lokukhulisa izitshalo ukuthi kusetshenzwe ngezinkomo. Kulime ngezinkomo ngoba izinkomo ngiyazi azikhoni ukuphuka nakusasa kungenzeka kuqhubekele ukulima. Kuthi ngenze kube ifa lomndeni nami ukuthi nabo basele bakhona ukuhamba la bengenza khona bakhone .

Ngathi mangiqala ngithola izitshalo zalolu hlobo, ngangingazi ukuthi ngiyenzeni ngoba ngangingazi nokuthi ngizozithola izitshalo zalo hlobo. Ngangijabule ngendlela, ngathi ngiyingane encane mayithengelwe unodoli. Nami ngangijabule ngaleyo .

Amasu abalimi nabasebenzi ezingadini abangawasebenzisa ukuze bavumelane noshintsho lwamaphethini omoya. Ukuthi sikhe izitshalo zisasezincane sizifake endaweni. Senze indawo engathi ivalekile, sizikhe sizifake lapho, ukuthi zingamoshwa umoya noma ngabe kwenzakalani. Zikhule ngendlela .

Mina Sibongile, engikubona izilimu zamagrebhisi ezifanele imvula. Ukuthi imvula ine ngaphansi kuka-twenty phesenti, ingani okweqile. Ukuthi azokhona ukukhula kahle amagrebhisi ngoba uma ina ngokoqile azomoshela. Kuzothinteka kumosheke angasakhuli .

Into engiyibona kubalimi amakhono okumele abe nawo ukuze amabhizinisi abo aqhubekele. Kumele bazi amalanga okutshala ummbila ukuthi utshalwa nini, umfino utshalwa nini, kuvunwa nini. Bazi nokuthi kwamele makube ilanga liyashisa kakhulu kwenziwa njani, la ina kakhulu kwenziwa njani. Noma kunezintuthwane kwamele bazi ngalokho ukuthi kwamele benze njani.